Swi endleriwa leswaku mukhomi wa khadi a ta kota ku ri tirhisa ku xava swilo exikarhi ka lembe.

U hakela mali ya lembe na lembe. Hikwalaho ka ku khadi a ri pfariwanga bangi yi ta teka yi ta lava ntsengo wo karhi, lembe na lembe ku va akhawunti yi va yi pfuriwile ya khadi.

Mali yi ta tlherisiwa loko ku ve u pfale khadi va sala va teka mali. Loko ku ve u ri pfarile endzhaku ka loko lembe ri herile, a yi tlerisiwi.

Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi. Makhadi ma hambanile na mintsengo leyi kotiwaka ku cheriwa eka khadi ra swikweleti yi hambanile, hikokwalaho mali na yona yi hambanile.

I ku va u kota ku tirhisa khadi ku xava swilo u ri hava mali eka nkarhi walowo. U ta kota ku xava swilo mali u ta yi hakela lembe na lembe.

Ku va leswaku u ta swi kota ku hakela khadi leri ra xikweleti lembe ni lembe, na ku va u ta swi kota ku fikelela mali leyi va yi lavaka.

Makhadi ma xikweleti ma ku pfumelela ku kota ku xava emavhengeleni u nga ri na mali eka nkarhi wolowo. U ta hakela mali endzhaku.

I ntlawa wa mali leyi u nga pimeriwa yona ku u yi tirhisa exikarhi ka lembe.

Vito ra wena ra thyaka, ri tsariwa eka blacklist. U nga ha swi koti ku kuma swikweleti eka tindhawu tin'wana, ku nga mavhengele, ti-bank na tin'wani to hambanahambana.

U fanele ku va u khomile papila ra le bangi ri kombaka leswaku ku nghena mali eka khadi ra wena u tlhela u khoma pasi ra wena na pay slip ya ku huma entirhweni.

Munghana khadi leri mina ndza ri lava ri ta ni pfuna ka swilo swo tala. Hikuva na mina a ndzi swigwili a ndzi tshama ndzi ri na mali, ndzi ta kota ku xava swilo na ku tirhisa mali laha ka khadi leri loko ndzi ri emhangwini ya ku lava mali hi xihatla ndzi ri hava mali kwala ndzi nga kona.

Switirhisiwankulu eka mali i ku xava. Naswona ku xava swi endla leswaku rihanyo ri ya mahlweni vanhu va ya mahlweni na ku hanya vutomi bya vona.

Loko u xava nhundzu eka matikomambe u fanele u hakela TAX, duties na custom leswaku swilo swa wena swi amukeriwa etikweni ra wena.

Mali i xitlhangu xa vutomi. Ku pfula akhawunti ya bangi ya wena n'winyi, swi na nkoka hikuva a swi ku pfuna leswaku u veka mali naswona yi hlayiseka. Leswaku yi ta ku pfuna eka nkarhi lowu taka.

Ndzi nga xi hlohlotela leswaku xi ya pfula akhawunti ya bangikulu ya Africa. Hikuva loko u ri eku vekeni ka mali eka akhawunti ya vona, ku yiva na ntswalo xikan'we yi va yi hlayisekile, endzhaku ka nkarhi loko u ya teka mali ya wena u yi kuma yi tswarile hi tiphesente to karhi.

Ndzi nga fika ndzi vutisa mutirhi wa le bank leswaku ndzi na check akhawunti overdraft ndzi nga kota ku yi kuma na hambi akhawunti ya mina yi ri hava mali endzeni ka yona naswona hi swihi leswi lavekaka kutani ndzi kota ku swi humesa.

Mali leyi humesiwaku leswaku mi ta kuma khadi yi humesiwa ku mi hakela bangi yi ta kota ku mi khomela mali ya n'wina yi hlayiseka naswona eka akhawunti ya n'wina hambi u nga ta kota ku humesa mali hinkwayo ku ta va ni mali leyi nga ta sala yi rindza khadi yi tshama ekhadini leswaku akhawunti ya n'wina yi nga pfariwi yi tshama yi karhi yi kota ku tirha yi ta kota ku nghena mali n'hweti na n'hweti.

I ku va a ta kota ku va a hlayisa mali ya yena naswona a endla swa ti-investment ta yena a ta a kota ku vuyeriwa hi mali leyi a yi lavaka naswona ku va mali ya yena yi va yi hlayisekile.

A nga ya ebank a ya pfuniwa kumbe a tirhisa selufoni ya yena laha a nga register hi yona ebank.

Akhawunti ya le bank ya pfuna swinene hikuva mali ya wena yi kuma vuhlayiseki naswona u na tindlela to tala ta ku invest-a loko u ri na akhawunti ya bank yi pfunana hi timhaka ta credit score ya wena yi va ehenhla u kota ku teka na swilo leswi u swi lavaka hi xikweleti.

I ku va a swi tiva leswaku bank leyi a yi pfulaka yi tirha njhani leswaku a veka pin ya bangi ya yena hi xihundleni leswaku yi tiviwa hi yena n'wini ku va swigevenga swi nga koti ku yiva mali.

Akhawunti ti fanele ku pfariwa hikuva eka minkarhi yin'wani bank yi ta va yi karhi yi charger ntsengo wo karhi ku va akhawunti ya wena yi pfuriwile n'hweti na n'hweti wena u nga swi tivi endzhaku ka nkarhi mali liya yi ta va yi tele ngopfu.

Hikuva minkarhi yo tala loko u yi endla eka nkarhi wun'wani u nga ka u nga yi endli u ta yi tirhisa swo karhi kambe loko yi kokiwa a swi na nkingha ngopfu hikuva mali yi va yi tekiwe kwalaya ka akhawunti ya le bank.

I ku ya ebank kumbe a tirhisa cellphone ya yena a pfala akhawunti loko a nga ha yi lavi ku yi tirhisa.

Fixed deposit i mali leyi nga tekiwiki nkarhi wihi na wihi naswona u va u karhi u yi u yi deposit-a n'hweti na n'hweti mi va mi bohile xiboho eka wena na bank leswaku mali u ta yi teka endzhaku wo ka ka nkarhi wo karhi kambe loko wo teka mali endzhaku ka nkarhi lowu nga twanana na bangi yi nga se fika bangi yi ta teka ntsengo wo karhi hikuva u ta va u tshove xiboho exikarhi ka wena na bangi.

Ndza hlundzuka kambe eka minkarhi yin'wani ndza swi twisisa leswaku bank na yona yi fanele ku hakeriwa ku va yi ndzi hlayisela mali.

Hi ku va u va u tshove xiboho lexi mi nga xi boha wena na bangi ya ku mali ya wena leyi nga le ka fixed account u ta yi teka hi nkarhi lowu u pimiweke wona se loko u hatlisa u yi teka ko na ntsengo lowu va wu tekaka.

Ku nga va ku ri munhu a veka mali a karhi a lava ku yi tirhisa endzhaku ka nkarhi wo karhi ku nga va ku ri munhu loyi a vekaka mali ya xikolo naswona a pima nkarhi wo u lava ku yi tirhisa endzhaku ka nkarhi wo fika kwini.